Malome wa tseba ho latela ka tsela eo technology se fetotse bophelo ka teng. Hana jwale ka founu o ka kgona ho etsa bonnete ba hore o order-a ntho sebakeng se itseng ho tla ho wena monana, mme o tlo kgona ho bona ho pasela ya hao e fitlile mo tlamehang o e late teng, le ha o qeta ho e lata o tlo molaetsa hona founung eo ya hao ka app-eng o tla be o e sebedisa hore pasela ya hao o kgonne ho e fumana. E ngwe ya dintho e lo hore e monate o nka kgona ho etsa ka founu, ho na le app tseo nka di sebedisang ho reka dijo ka tlung, sao feela ke ho kena app-eng mono, o kgethe kgethe dijo tseo o di batlang, mme o patale ka yona founu dijo tsa hao di rongwelwe ntlong wena o sa ya dishopong, bobebe bo bokalo malome.

Lebaka le etsang, re le batho re seke ra hlotse re reka di-magazine, ke hobane technology e entse dintho di be bobebe ho ba ka di-phone tsa rona re kgona ho kena, marangrang mono re search-e ntho tse teng di-magazine-ng mono. Ebile le borakgwebo ba di-magazine ba se bile ba etsa di-magazine tsa bona ka yona tsela enana ya internet, mme nna ke qetetse ho reka makasine e sa le kgale pele ke tla qetella ke tsebile ka tsenana tsa di-internet le marangrang a di-phone mona.

Dumelang ke founa mabapi le Wi-Fi. Ke ne ke kopa ho hlalosetswa ka hore na ebe Wi-Fi ya ka lebaka ke eng e se sa sebetse. Ho ba e se e le nako jwale ke zama, ke batlana le ho e sebedisa empa e ntse e re network ha eyo ha e kgone ho connect-a marangrang. Ekaba bothata bo ka lehlakoreng la ka, ho latela tsela e ke kopantshitseng dithapo ka yona kapa bothata bo hlaha ka ho lona, mme ke tla thabela ha nke la nhlaisa leseding kapa la kgutlela ho nna hape hore ke tle ke tsebe ho lokisa bothata bona.

Dumela wena ngwaneso, e kea utlwa bothata ba hao ba hore ha o kgone ho kena internet. Ke kopa o shebe ka tsela e leng hore internet-e ya hao e tshwere network kapa o eme sebakeng se lokileng sa hore o fumane network. Haeba o eme sebakeng se rekge for ho kreya network ke kopa o time founu ya hao o bo e light-a hape ka mora metsotso, hore e tle tsebe ho tshwara network-e hape setjha, haeba e hana ke kopa o kgutlele ho nna hape ka mohala ke tle ke tsebe ho o thusa.

O nka di fihlela ka tsela ya, ho kena o di-search-e, o di fuputse ka mabitso a tsona mme ha o di fumana, o qale o di reke ka data, o tla be o e sebedisa hore o be le tsona.

Ka lebaka la hore nakong ya hana jwale, ho se ho sebediswa internet ho etsa tse ding tsa dintho tse ngata, ho bile ho na le di-app-e tse thusang batho ka ho bontsha hore ba ka ntlafatsa talente tsa bona ka tsela e jwang. Wena motswalle nka o kgothaletsa o download-e e ngwe ya di-app-e e leng Tiktok, ho kena mono o shebe hore na batho ba nang le talente eo ya hao bona ba etsa ka tsela e jwang, o tle o tsebe ho inkela mahlale mono hore o tle o tsebe ho hodisa talente ya hao.

E, bohlokwa ba hore rona re le batjha, re kene diprojekeng tsenana tsa ho kenya Wi-Fi ke hore re tle re kgone ho le ho fumana tsebo le thuto ka tsela ya ho sebedisa di-WI-Fi. A mang a mabaka a tlo re thusa ka di-Wi-Fi tsena ha se di le teng dibakeng tseo re dulang ho tsona, ke hore re tlo kgona ho kena internet-e sebakeng sa ho batla mosebetsi, le tse ding tse ngata ntle le tshebediso ya tjhelete ho ya dibakeng tseno ho lo batla mosebetsi kapa ho lo batla tsebo ka tse ding tsa dintho, jwalo ka bo dibaka tsa ho fuputsa library. Re nka kgona ho iketsetsa diphuputso tsa rona re dutse malapeng.